Ke bona e le pono e ntle ho bula dikgwebo tse rekisang dijo tsa setso hobane re phela nako eo batho ba senang thahasello ya ho ja kapa ho pheha dijo tsa setso. Jwale dikgwebo tsena tsa dijo tsa setso di thusa haholo hobane batho ba di fumana teng ebile ba bang ba ithuta ka tsona ka ho di bona moo, ke bona ba etsa ntho e ntle tle ng ebile ba tshireletsa setso. Ke nahana hore se ntse re na le batho ba senang thahasello ya dijo tsa setso, empa ba bang bona ba ntse ba iphehela tsona mahaeng a bona.

Ke kgahlanong haholo le taba ya banna ba kopang manyalo ka palamonwana, di-mall-eng kapa di-restaurant-eng, hobane ho ya ka Sesotho kapa ka setho sa rona re le batho ba batsho, monna o tlameha ho romela lengolo la kopo ya ngwanana. Ho batswadi ba ngwanana ebe ho tliswa dikgomo ha batswadi ba dumellane. Ke moo hee a ka mo kenyang palamonwana hobane batswadi ba dumetse ebile o ntshitse mahadi ka semolao.

Mohatsaka kajeno o bona re thabile tjena, ke hobane ha o ya ba bobebe ho hohang hore ngwaneso a fihlelle borwetsaneng mono. O ile a tlameha hore a itshware hantle, a mamele batswadi ba rona ha ba mo laya ka boitshwaro le tlhompho, le hore ho na le dintho tseo ba neng ba re a se ke a di ja ha e le ngwanana mme o ile a tlameha hore a etse jwalo kajeno. O tswa lebollong mme ke morwetsana ka botlalo, a ka nyalwa jwalo hobane o rutuwe tsohle tsa bosadi le tlhompho.

Tjhe, nkeke ka bo kgona bophelo ba ditoropong, ho hohang ditoropong, bophelo bo potlakile ebile batho ba teng ha ba na botho. Baahisane ha ba tsebane, motho le motho o ikwalla ka tlung ya hae. Diheke ke tse hodimo ha ho kopelwane tswekere, moahisane ha le mathateng ha ho phallelwe moo hobane ha ba tsebane, le ha bophelo ba ditoropong bo le maemong a hodimo ebile e le moo mesebetsi e leng teng, ha bo bapiswa le mahaeng kapa tulong tse ding, empa tjhe ha ke bo rate.

Bakeng sa nkgono kapa ntatemoholo le malome ya loketseng ho re ruta ho baballa meetlo ya rona ke nkgono hobane nkgono o sa phetse nako e telele ebile hangata bonkgono ke bona ba bang le tsebo e felletseng ya meetlo ho feta bo ntatemoholo, bo ntatemoholo ba phakisa le ka ho lebala, empa nkgono ke yena a tlamehang hore tataisa a re jwetse ka meetlo e re tlamehang ho e latela ebile le rona re tlameha ho ithuta moo re nke tsela eo a re hlalosetsang ka yona.

Lesela la kente ke lesela le etswang kapa le tswang Ghana le tsejwa ka mebala le di-pattern tse fapa fapaneng tse ntle haholo le tenwa meketeng ya setso le manyalong, le leng lesela ke seshweshwe, seshweshwe sona ke lesela la mona Afrika Borwa, le ratwang haholo ke Basotho le Batswana, le tenwa haholoholo meketeng ya setso le manyalong. Le kgabiswa ka mebala e metle haholo lena hee lesela e leng seshweshwe ke thatohatsi ya ka haholo, ke sona seshweshwe e ke se ratang. Ke rata di-pattern tsa teng le mebala e metle leseleng la yona.

Fashion ya matsatsing ana e fetohile ebile e ya hola ha ho fihluwa tabeng tsa tekatekano basading le banneng. Mabenkeleng ho se ho na le diphahlo tse seng tsa bomme kapa bontate diphahlo tsena mebala ya tsona e ka tenwa ke mang kapa mang, ke bona fashion ena ya matsatsing ana e thusa ho atisa tekatekano ho banneng le basading hobane mebala le setaele se se se akaretsa bohle ha ho sa kgethwa. Empa nna ntse ke apara ka tsela yane ya kgale ha ke latele fashion haholo.

Nna ha ke dumellane le polelo e reng ngwana moshemane ha a tswa lebollong, o kgutla e le monna. Lebaka ke hore matsatsing ana, ha ho sa tshwana le matsatsing a pele o moo ho neng ho iswa moshemane lebollong a se a tiile dilemong, ebile lebollo le ne le ba dikgwedi tse tsheletseng matsatsing ana ho iswa bana ba lemong di tlase haholo, hape ba ya moo ntho e sa etseng le kgwedi. Ba kgutla ho se le phethoho, ba ntse ba etsa botlokotsebe ebile ba sa hlomphe hohang. Ke ka hoo hee ke reng ha ke dumellane le polelo ya hore moshemane ha a tswa lebollong, o kgutla e se e le monna.